Or re ka sebedisa motlhware, re ka sebedisa le boloko jwa kgomo, botlhokwa ba tsona ke gore di thusa fa mo sa kgone go tlhoga o ira gore mmu o be soft o nne bonolo le gore ge di re tsenya dilo tsa rona tse re tlabe re di jala di sa nna sebaka di kgone go kry-a metsi e be di golela ka bonako.

Tsela e matlalo a diphologolo a ntshiwang ka yone, ga e ame boleng jwa teng. Gonne banna ga ba ba sega, ba dira ka bojotlhe gore ba seka ba dira mesima mo letlalong leo, gore e seke ya letlalo leo la la feleletsa le sena boleng.

Dimela di tlhoka letsatsi, di tlhoka metsi, di tlhoka le mmu o rutegileng. Go ya ka nna gore ge pula e na e be ba itumela ba itumedisa ke gore dimela tsa bona di tla golela ka bonako, di bontshe le botshelo.

Ee mananeo a tlhabololo ya bokgoni mo go tsa temothuo, puso ga e ka rulaganya diphaposi ya gape ya thusa re naya tshedimosetso ka ga tsa temothuo. Re simolole go dira dijalo, re simolole le go rua diphologolo, gore re seke ra sokola mo dinakong tse di tlang, gonne ikonomi ya rona, ga e tshepise le e seng. Tsotlhe di fetogile re ka ikirela le bohumi bo bo tsamaisanang le sefane sa gago, go ya go ile. Ka ga re ka ruta bana e leng youth le bana ba batlang mo morago ga youth eo, Lefatshe la rona le ka ba botoka ka gore re tla be re rutana ka go itshebetsa.

Thuo e potlana e le go itshedisa e thusa ikonomi ya rona ka go gore batho ba kereye mesebetsi. Dikgwetlho tse e leng gore batho ba balemirui ba kopana le tsona. Ke fa ga loapi le fetoga maemo a bosa a seng monate, le ge mmu gore ga o kgone go tshwara dijalo ka mokgwa o tshwanetseng. Le malwetse le dilo tse di tsamayang di ja dimela tsa rona.

Ke ne ka etela kwa ga malome for temothuo, go mothusa ka ga rooibos, o nrutile go mmu o re mo go o na o tshwanetse o bo o le bonolo thata. Go ya boteng wa teng o na le acid and e seke be ya nna gore o ya godimo too much, le gape le go ntsha ditlhare tsa teng le go di tsenya mo mananeong a e leng gore ke a go dira yona tee ya rooibos. Ka nako e ga go na le loapi le le siameng mmu o o siameng le kelotlhoko ya didiriswa tse re di sebedisang.

Go simolola go laola disenyi le malwetsi, okay re ka thoma ka mo re sebetsang teng go phele go le phepa. Dilo tsotlhe tse re di sebedisa di phele di le phepa, le go dira go aroganya di diphologolo. Ka nako ga re go na le tse dintsi di le teng mo, ga re di kopanye le tse tlebe di fitlha. Le go ge e le mo dijalong. Re tlo sebedisa metsi a a nang le sesepa go koba malwetse ao le disenyi tseo.

Go lema ga rooibos go thusa gore mmu o re melang mo go o ne, o phele o le bonolo. Gape rooibos o gape e bolaya le ditshedi tse tla be di tsamaya gona mo go yona mo o gonne rooibos ke setlhare. Le motlhwa gape ga o tlhoga gape ya o bolaya. Mmu o re lemang mo go o ne o phela o le bonolo gore o ka kry-a gape tefo e nngwe e e tlhagang.

Ee dilo di le tlhano tse re di tlhokang re tlhoka mmu, le lefatshe, go tloga mo re tlhoka metsi a sentle a tsamaya sa feleng. Re tlhoka le dilwana tse re tlabe re di sebedisa tse di tshwanang le bo di garawe, dilo tse tlabe di re thusa go lema le diterekere. Go tle ya bone kitso le tsela e ya go sebedisa the skill ya kitso le go sebedisa bokgoni boo. re tlhoka gape le polane ya ya kgwebo.

Gore baithuti ba ye ko dinageng tse di kwa gaufinyana Aforika Borwa ga re kgone go itirela ka mo dilo tsotlhe tse di tswang ka fa, mo Aforika Borwa di tswa di le mo seemong sa ntlha. Go epoliwa ba diromelwa di le yalo di ya kwa mafatsheng a mangwe, di tla mo Aforika Borwa setse e le di dilo tse e leng gore di dirilwe ko o, ka boleng bo bo ko godimo nyana. E leng rona re di rekisa ka boleng jo bo kwa tlase, gonne re re tsamaisa dilo tse di sa kolomakiwang re romela di-raw materials.

Diyunibesithi le di-college tsa temothuo di thusa thata bašwa ka go ba neela ya tshedimosetso le kitso ya go itshebetsa le go thusa maloko a gaufinyana le wena. Ka tsa temothuo. Ga re simolola re itse balemirui ba ba ruang dikgomo, ba ruang dipudi, ba na le kitso e e tseneletseng. Gonne le bone ba kgone go fitlha mo diyunibesithing ba ithuta ka dilo, ka diphologolo tseo motlhang go nang le loapi ga le fetoga ba itse gore ba ka pota kae gore dirui tsa bone di se ka fokola.

Menontsha e thusa ka go thusa mmu gore o phele o itekanetse, le go tlhoka dilo tse ngata tse tlebe re di tshela mo go ona mo mmung, and gape le di gase tse di tswang tse tala. E thusa go di fokotsa, le go di tswalela and gape o thusa ka go ntsha energy.